Ngingalungisa ukuthi umphakathi uphila kanjani, futhi idivayisi yami ingasensa ukuthi yibaphi abantu abahlupheka kakhulu endaweni, futhi ibaphi abantu abanomnotho omningi endaweni. Ngikwazi ukuthi ngisize laba abadinga usizo khona.

Umculo uyidlala kakhulu indina emphakathini, noma kumasiko ngoba imiculo iletha umsindo ohlukile, futhi uletha umsindo olalelekayo, futhi omnandi.

Ngingavumelana ngokuthi izindlela zokufundisa abafundi mayelana nezinkundla zokuxhumana, ukuba abafundi bafunde mayelana no-Facebook, kanye kanye no-TikTok, ngoba u-TikTok ungabafundisa izinto eziningi, noma okuningi no-Facebook, bangahlangana nabantu abaningi ngezindlela eziningi.

Izinkundla zokuxhumana zingahle zisabalalisa imiculo, noma iya isabalalise imiculo yalababantu abasuke besasebancane, futhi isabalalelise izinkundla zonke.

Ukuba khona kwalolucingo kwenza ukuba umphakathi utholane kalula, futhi ukuthintane ngezincingo uma bedingana. Kwakungasekho isidingo sokuthi usuke ekudeni, kepha wawukwazi ukuthatha iselula, uxhumane nabantu odinga ukuxhumana nabo.

Ngingamubuza ukuba ukhokhisa malini ukudayisa iselula yakhe, noma ukufona mayelana nalo mkhiqizo weselula, noma kumele, noma udayisela kuziphi izindawo, noma usebenzisa kanjani lolucingo lwakhe.

Lokhu kungenza ukuthi abaculi abaningi bangaveleli kakhulu, kuvelele lama-AI, ngoba bazobe sebecula ngama-AI, bengisaculi ngamaphimbo abo. Lokhu kuzomosha kakhulu kubaculi abaningi.

USinakhokonke kumele enze isiqiniseko sokuba kubakhona, noma akhe ireyido lapho abantu khona bezolalela mayelana naloluhlelo afisa ukulenza.

Kungenzeka ukuba umphumela ube muhle mayelana nalesi sidingo afisa ukusenza umngani, futhi singahle siphumelele.

Amadivayisi angabasiza ukuthi abasebenzi basebenze ngendlela efanele, futhi bakwazi ukugqugquzeleka kuma-goals abafisa ukuwenza ebhizinisini, nengqubekela phambili mayelana nebhizinisi.

Kwaba yisimo lapho iy'ndleko zami zokuxhumana zingilahla, noma zingidumaza kakhulu ngoba kwangasekholula ukuxhumana nabantu engangifisa ukuxhumana nabo.

Kusiza ukuba umkhiqizo wakho uphume ngendlela efanele, futhi urikhode ngendlela ofisa ngayo, futhi ufinyelele kubantu abaningi uma kudingeka ukube indlulele kubantu abaningi.

Lokhu kungenza ukuba abantu bangalithembi ibhizinisi, futhi abantu bangasathembi kakhulu kuleso sitoro, ngoba basuke seberiphothiwe, futhi kusolakala ukuba .

Ukucula umculo onomsoco, futhi bacula izingoma ezimnandi njenge-gwijo, i-gospel, njalonjalo. Lo mculo udonsa abantu abaningi ezweni noma emphakathini.

Bazama ukuxazulula izinkinga zabo ngey'ndlela eziningi, futhi baxazulule izinkinga zabo ngeselula, futhi besize nange-internet property law. Futhi lokho kuyabasiza kakhulu.

Umculo ohlukene, futhi umculo omnandi kusuke kukhona ama-artisti amaningi afana, noma adumile ezweni langakithi, noma emphakathini, noma .

Ngingathanda ukuzwa izingoma ze-choral, ngoba izingoma ze-choral zikwenza ujule, futhi ngiyazithanda ngoba zinomnyalezo obalulekile uma ziculwa.

Izingoma zangama-eighties zazi nomnyalezo, futhi zazi, futhi izingoma zango-nineties, zazimunandi futhi, kanti ezama-two thousand zimayelana nokujayiva, futhi zimayelana ngegqom kakhulu.

Ngingasebenzisa i-data handling, noma ukuqoqa idatha ngokuhamba ukubuza abantu imibuzo ehlukene. Lokho kungangisiza ukuthola ukuthi kudingeka imikhiqizo enjani, futhi abantu bathanda izinto ezikanjani.